Nṋe ndi vhona uri ḽaiburari dzi na mushumo nga maanḓa kha u nekedza internet kha vhathu vhane vha vha na Wi-Fi hayani ngauri i vha i khou ḓisa network uri vhathu vha sa tambule nga network na uri vhathu vhane a vha na Wi-Fi vha kone u ḓi wana vha khou kona u swikelela internet.

Tshenzhemo yanga ya u shumisa Wi-Fi mabufho ndo wana uri Wi-Fi ya u kavha mabufho a si mahala, vha to u ni ṋea phini nga uri iṅwi no no buka na flight na.

Nṋe ndi vhona u muhumbulo wa vhuḓi nga mannḓa ngauri a si vhathu vhoṱhe vhane vha ya kona u swikelela u ḓi wana vha tshi khou renga dzi data hu u itela uri vha kone u ḓi wana lu akho dzhena kha internet vha tshi khou apuḽaya mishumo so nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓa uri dzi phakhani na mabisini na vhukati ha dzi ḓorobo hu vhe na Wi-Fi.

Ee, nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri a si vhathu vhoṱhe vhane vha vha na dzi founu dzine dza ri ḓisela mutsho, so musi hu tshi khou ambiwa kha radio mutsho vhathu vhanzhi vha ya kona u ḓivha uri ḽa matshelo ḽi ḓo vha ḽo ri farela zwifhio kha sia ḽa mutsho.

Nṋe ndi vhona uri mafhungo a mutsho o ambiwaho kha radio ya tshitshavha a thusa nga uri u a kona u ḓivha uri matshelo u kho tea u bva wo ambara mini, u a kona u dovha wa ḓivha zwa uri matshelo u nga kona na, u shuma mishumo ifhio. Sa tsumbo, u nga kona u lima na?

Nṋe a thi vhoni uri Wi-Fi to vha tea u vha tshumelo ya muthethe ngauri ri khou sedzesa uri vhathu vhanzhi vha a kho ḓovha kundela u renga dzi data hu u itela uri vha kone u swikelela internet, zwino musi hu tshi vho badelwa Wi-Fi a zwi nga do vha zwavhuḓi ngauri vhathu vha ḓo fhedza vha tshi khou balelwa.

Tshiṱitshi tshine nda nga tshi vula tsha radio tshine tshi nga ṱhogomela nga maanḓa kha u ṱuṱuwedza vhaswa, tshi nga dovha tsha ṱhogomela badi kha u, u ita dzi nḓivhadzo dza mishumo na u ḓivhadza mafhungo oṱhe ane a kho itea fhano Afurika Tshipembe. Tshiṅwe hafhu na uri vhathu vha kone u ḓivha uri mupo, mutsho wa matshelo u ḓovha u nga nḓila.

Mitambo ine nda i ṱalela kha zwitshitshi zwa TV, ndi ṱalela mitambo i ngaho bola na mutambo wa bammbela. Ndi vha ndi khou nyaga u guda uri bola i tambiswa hani na uri musi hu tshi bammbelwa, hu bammbeliswa hani.

Mutambi we nda mu wana kha tshiṱitshi vhapo, ndi mutambo ndi mutambi ane a vhidzwa nga u pfi Makhadzi. Tshe nda takalela nga Makhadzi, ndi uri nyimbo dza Makhadzi dzi a takadza luṅwe ende dzi na mulaedza.

Nṋe ndi takalela u vhala mafhungo a mitambo o ganḓiswaho ngauri a vha o to nwaliwa nga luambo lu ne nda lu pfesesa ende hu vha hu si na mavharivhari. Zwino kha social media, thaidzo ndi ya uri vhathu vha amba mafhungo ane ha na vhuṱanzi, u sala u si tsha ḓivha zwa uri zwine wa khou vhala ndi zwa vhukuma naa.

Khaedu ine dzi radio dzapo dza ṱangana nadzo ndi u shaya ha masheleni, zwine vha nga ita u kunda heyi khaedu ndi musi vha khou humbela dzi donation kha vhathu vhane vha vha na dzi bisinese. Ha dovha ha vha na vhathu vhane vha nga humbela vhathu vhane vha nga vha sponsora vha nga kona u kunda thaidzo heyi.

Satheḽaithi ine nda i takalela nga maanḓa, ndi takalela u vhona tshiṱitshi tsha etv ngauri ndi yone ine ya ri ṋekedza mimuvi ine ra vha ri khou i vhona.

Ndi khou ḓi zwi humbula ngauri hezwo zwithu zwo ita uri nṋe matshelo ndi tshi bva ndi bve ndo ambara mini, sa izwi ndo vha ndi tshi khou ya fhethu kule. Zwa sala zwi tshi khou ita uri ndi ḓivhe zwa uri matshelo hu ḓo vha huna phepho, ndo pfa zwo nthusa nga maanḓa ngauri arali ndo vha ndi songo thetshelesa radio hu tshi khou ambiwa mutsho. Nṋe nda ḓo vuwa ndi songo ḓi dzudzanya zwavhuḓi, ende zwa sala zwi tshi khou khakhisa na lwendo lwanga.

Thero ye nda guma u i thetshelesa ndi ya musi hu tshi khou ambiwa nga ha pfunzo, ya pfunzo ya tshikoloni. Uri ndi mafhio mabuḓo ane muthu a tea u a dzhia, nga maanḓa ro sedzesa kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo zwino ṋamusi.

Zwine nda zwi funa ndi u thetshelesa mafhungo kha radio ngauri kha radio vha ḓisa mafhungo ngoho, a vha ḓisi mafhungo a u zwifha. U fhirisa kha dzi internet ngauri kha internet vha sokou ḓi ṅwalela, ende vha nwala mazwifhi.

Ee, ndo no vhuya nda wana muvi wa vhuḓi nga phoso kha dzi tshaneḽe dza sathelaithi, muvi uyo ho vha hu muvi wa Sarafina.

Zwo vha zwi tshi ḓo khwinifhadza ngauri ndo vha ndi tshi ḓo dzhena kha internet nda ṱoḓulusisa fhethu hune nda khou ya hone uri ndi songo xela nga u to ralo.

Thero ye nda vha ndi tshi nga, u tama u i amba kha radio. Ndi a u funza vhathu nga ha malwadze o no fhirela, malwadze a ngaho HIV na malwadze a ngaho dzi TB uri vhathu vha kone u vha na nḓivho yao.

Tshithu tsho fhambananaho kha tshiṱitshi, kha tshiṱitshi tshapo, ndi tsha uri kha tshiṱitshi vhapo hu amba wa mafhungo maṅwe na maṅwe a vhakhethi uri vha khou ḓisa mafhungo afhiyo tshitshavhani.

Thengo ya data i ya kwama vhaswa vhane vha khou ṱoḓa mushumo ngauri data dzi vha dzi khou ḓura, zwine zwa sia vhaswa vhane vha khou ṱoḓa mushumo vha sa nga koni u swikelela u renga data edzo hu u itela uri vha apply mishumo.

Mafhungo a mazwifhi ane vhathu vha a wana kha dzhithala, a a kwama matshilo a vhathu vhanzhi ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou ambelelwa zwithu zwi si zwone. Zwine zwa dovha zwa siya vhathu vha tshi khou dzhiisa zwinwevho hoyo muthu o ambelelwaho haya mafhungo hangei kha didzhithala.

Ndi funa u ṱalela mimuvi kha dzi tshaneḽe dza setheḽaithi ngauri u vhona ndi mahala, ahuna upfi ndi ḓo thoma nda badela.

U tshinyadzwa vhupfiwa ha vhathu na u vha tshinyadza phuraivesi yavho u ṱalusa nga hu si hone na u fheliswa ha mishumo.

Ee dzo nthusa nga maanḓa ngauri ndi vha ndi sa koni u pfhesesa dziṅwe nyambo mara musi ndi tshi kho vhala nga fhasi zwi ita uri ndi kone u pfhesesa uri kha etsho tshiṱori u kho itea mini.

Ee dzo nthusa nga maanḓa ngori ndi vho kone u ḓivha zwa uri dziṅwe mvelelo dzi tshilisa hani dzi thusisa hani vhathu.

Maipfhi a fhasi o luga maipfhi a fhasi o luga.

Ndi takalela u ṱalela mbekanyamushumo ya dziṅwe tshaka ngauri ndi vha ndi khou kona u guda na zwa uri dziṅwe tshaka dzi itisa hani.

Vhathu vha nga ḓi tsireledza nga u soko u soko, soko tenda tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi kho ambiwa kha internet ende vha songo sokou puṱedza zwiṅwe na zwiṅwe zwi no tonga zwithu zwino tonga dzi link.

Ee nṋe ndo vhuya nda vhuyedzwa badi nga zwishumiswa ngouri ndo kona u apuḽaya tshikolo hanefha kha zwi, kha zwi davhidzani.

Nṋe ndi vhona hu dza nethiweke ya vodacom.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri ndi a kona u vhona mutambo une nda u funesa hu si na zwine zwa kho khakhisa.

Nṋe ndi vhona dzi dza, ndi vhona dzi dza khwine ngauri dzi ita uri muthu a hangwe mathada awe avhe a kho ḓi seyela.

Ee, nṋe ndi a ḓivha uri ndi tea u kwamana na nnyi tshine muthu ane nda tea u kwamana naye ndi tea u ya mapholisani nda vula mulandu nda vulela oyo muthu o shumisaho luvhi kha mafhungo anga kha inthanethe.

Nṋe ndi funa nga maanḓa u ṱalela mimuvi ya miswaswo kha dzi puḽatifomo ngauri i ita uri ndi hangwe zwine nda vha ndi kho ṱangana nazwo ndi vhe ndi kho soko ḓi setshelela.

Nṋe ndi dzulela u renga mobaiḽi data tshifhinga tshoṱhe zwine zwa nṱuṱuwedza ndi zwa uri dzi nthusa uri ndi kone u ḓivha zwine zwa kho itea faneli fhasini nga kha internet.

Luambo lu kwama nga mannḓa ngauri vhathu vha vha khou kona u ḓivha zwa uri hu kho itea mini nahone u sa shumisa luambo lwa vhudi zwi fhedza zwi tshi khou dzhenisela maṱo ende zwi tshi kho dzhenisela khakhathini.

Tshifhinga tsha, tshifhinga tshoṱhe ndi a ḓi wana ndi tshi kho ṱalela mbekanyamushumo dza dzinwe nyambo.

Nṋe ndi vhona unga matangwa a tshimbilelana na tshaka ngauri ri a ḓivha zwori kha matangwa a tshizulu ḓo vha hu khou itea mini kha matangwa a tshivenḓa hu ḓo vha hu khou itea mini nga u ralo nga u ralo.

Ndi i shumisa lushaka lwa Wi-Fi ine ya vhidzwa upfhi zama heyo Wi-Fi a i shumi musi hu si na muḓagasi.

Fiḽimu ye nda fhedzisela u i vhona khau streaming platform ndi fiḽimu ine ya vhidzwa upfhi strong nahone ndi nga ri vhaṅwe vhathu kha vha ye vha ya i vhone ngauri i ya ḽidza na u lidza.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi songo tsireledzea nda dovha fothi nda fhuriwa kha internet musi ndi u koḽika dzi ḽinki dzi songo teaho.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou balelwa u vhona mutambo muhulwane nga nṱhani ha uri tshumelo ya zwa maṱangwa yovha i sa kho shuma zwavhuḓi.

Ee nṋe ndi vhona uri dzi streaming dzi dzhiela vhudzulo DVD ngauri vhathu a vha tshena tshifhinga tsha uri vha nga renga dzi CD vhathu vho leludzela nga u to streamer kha dzi internet.

Ri zwiṱori zwapo zwine nda nga takalela zwi vhona ndi kha matangwa ndi zwiṱori zwingaho skeem saam, muvhango, scandal.

Nṋe ndi vhona zwine, nṋe ndi vhona uri zwine zwa teya itiwa ndi zwa uri vha ite uri nethiweke i kone u fara zwavhuḓi uri namusi utshi kho guda u kule zwi sa u khakhise.

Ndo no vhuya nda shanduka musi ndi tshi kho shumisa vodacom nda ya nda shumisa telkom.

Nṋe athi nṋe athi tendelani nazwo ngauri data dzoṱhe dzi shuma tshithu tshithu tshithihi.

Khetho ine nda nga i ṋanga, ndi u shumisa simu khadi ya MTN ngauri ia kona u fara mashango manzhi.

Sathu zwi pfha ndo lwo thoma ndi tshi zwipfha zwithu zwo nopfhi theḽemedisini.

Ee nṋe ndi vhona unga zwi nga thusa nga maanḓa, ngauri a si vhathu vhanzhi vhane vha kona u swikelela uya kiḽiniki na zwibadela.

Ee ndi nga kona ndi nga lingedza u amba na dokotela nga founu musi ri tshi khou shumisa vidio chats uri a kone u ṱhuṱhuvha zwavhuḓi.

Advantage ndi ya uri navha sa koni u swikaho kiḽiniki vha ya kona u wana dzilafho.

Zwine zwa tea u itiwa ndi zwa uri muthu muṅwe na muṅwe u tea u vha na nḓila kwayo kana founu yo u shumisa ezwo zwithu.

Muzika une nda u takalela nga maanḓa ndi muzika wa gospel uita zwo uri muya wanga u dzule u wavhuḓi.

Ine nda i shumisesa nga maanḓa ndi Spotify, ngauri ndi tshone tshi leludzaho zwithu zwinzhi atshi ḽeli data nnzhi.

Zwo leluwa zwo leluwa ngauri muzika wa ṋamusi uya takadza u fhira muzika ya miṅwaha yo fhiraho.

Ndi funa u lavhelesa vidio ya muzika ngori ndi vha ndi kho nyaga u vhona namusi vhathu vha tshi khou tshina.

Ndi muzika wa nyimbo dza gospel ngauri ndi pfha muyawanga wo dzula vhudzuloni musi ndi tshi khou renda mudzimu.

Ndi vhatambi ngauri husina vhatambi tshitori tshi ngasi takadze, ndi ngazwo ndi tshi funa u ṱalela tv.

Zwine nda nga shumisa ndi u anḓadza muzika wanga kha dzi puḽatifomo dzau ṱanganyisa muzika uri muṅwe na muṅwe a ḓivhe muzika wanga.

Epe ine nda i sedza nga matsheloni ndi Facebook, ḓuvha na ḓuvha ndi vha ndi khou nyanga u vhona mafhungo ane a khou itea.

Nyanḓamafhungo tshiṅwe tshifhinga ia lwisa, ro sedza nga maanḓa kha dzi khonani na muṱa ngori vhathu vha vho sokou ṅwala zwithu zwi sina mushumo.

Nyanḓamafhungo ine nda i funa ndi WhatsApp, ngori WhatsApp iya leludza uri ndi kone u amba na muthu ane avha kule no mufounela ndi a ḓi mufounela ndi khou shumisa yeneyo WhatsApp.

Ee ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tshau awela tsha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, zwenezwo zwo ita zwo ri muhumbulo wanga uvhe wo fholaho hu sina mathada.

Ee nṋe ndi vhona unga yo khwiṋisa vhudavhidzani, ngauri ndi a kona u amba na muthu ane avha kule ndi kho to shumisa uto ṅwala fhedzi.

Nṋe ndi vhona tshifhinga tsha hone tshi tsha vhuḓi ri tshi khou sedza vhuḓifhinduleli ha nyanḓa ha matshilisano kha nyanḓadzamafhungo.

Ndi mushumo wa uri ndi a kona u ḓivha zwine zwa kho itea vho kha maṅwe mashango, na uri zwo leluwa uri ndi kone u ḓivha uri ndi gai hune ha khou tholiwa sa hezwi ndi muthu ane a khou ṱoḓana na mushumo.

U ṅwala zwine zwavha zwi tshi kho itea kha tshitshavha kana vhupo ndi tshi kho sedza kha nyanḓadzamafhungo.

Nṋe vhupfhiwa hanga ndi ha uri nyanḓadzamafhungo ndi yavhuḓi nga maanḓa, ngori i leludza zwithu zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itea.

Ee yono vhuya ya nthusa kha tshifhinga tsha shishi musi ndi tshi khou ṱoḓa muthu we avha a sa kho wanala musi ndi tshi khou mufounela.

Ee ndo no vhuya nda ṅwala zwithu kha nyanḓadzayamafhungo ya matshilisano zwa fhedza zwi tshi kho ḓivhea, ndovha ndo ṅwala nga ha zwithu zwine zwa kho itea vhuponi hahashu.

Zwine nda takalela u zwi sika ndi u sika mishumo.

Zwine nda funa uita ndi dzi vidio, uri ndi vha ndi khou itela uri muṅwe na muṅwe a vhone zwine zwavha zwi kho itea kha henedzo dzi vidio.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou lingedza u shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza uri, vhathu vhanzhi vhaṅwe vha avha na vivho vha fhedza vha tshi khou lwisa uri vha uri akhaunthu yau i bvisiwe.